U ya nga ha nṋe ndi vhona Wi-Fi ya mahala yo tsireledzea u ya nga tshenzhemo yanga a thi thu vhuya nda ṱangana na khaedu ine kha ḓuvha ḽa ṋamusi ndi nga amba uri Wi-FI ya mahala a i ngo fulufhedzea kana a i ngo tsireledzea. Tshifhinga tshoṱhe tshine nda shumisa Wi-Fi ya mahala a thithu vhuya nda ṱangana na khombo ndi vhona yo tsireledzea ende u tshi ita uri u kone u vhulunga tshelede i ne wanga wavha u kho renga nga yo data sa musi ri tshi zwiḓivha uri ano maḓuvha dzi data dzi ḓura nga maanḓa, ri a balelwa na uri ri kone u dzi swikelela u dzi renga tshifhinga tshinzhi ha vha uri sa vhaswa ri kho ṱoḓa u ṱoḓa mishumo rikho ṱoḓa u u u sedza zwithu zwo fhambananaho uri ri kone u isa matshilo a shu phanḓa, ha u ya nga nṋe ndi vhona yo tsireledzea nditshi fulufhedzea.

Data dzi kho ḓura nga maanḓa nga nḓila ine ri vh, se kushumisele kwa internet a ri tsha sokou shumisa internet, ri a sedze uri na ezwi zwithu nda zwi vula nda dzhena afha data dzi a ḽeesa na, a ri tsha sokou sedze sedza. Zwithu zwi no tonga dzi video kha dzi TikTok kha dzi Facebook ri thoma ra sedza uri a dzi ḽi data naa, ngauri nga nḓila i ne data dza kho ḓura ngayo ri khou balelwa u ri kone u swikelela u dzi renga, nga maanḓa na mishumo ya hone i tshi kho konḓa sa tsumbo nṋe ndi shumisa data nga mannḓa u to sedza dzi email a thi tsha soko lavhelesa zwithu zwi no nga dzi TikTok ngauri dzi TikTok ndi zwithu zwine zwi a ḽesa data zwi ṱoḓesa data nnzhi. Ndi to shumisa data musi ndi tshi kho lavhelesa kha dzi website dza mishumo.

Zwiṱitshi zwine nṋe nda zwi funesa zwa dzi satelite TV ndi moja luv nine nine, uri ndi funese moja luv nine nine ndi ngauri i tambesa zwithu zwine zwa vha zwi kho itea shangoni, i vha i tshi kho ndi pfha uri ivha i kho ri gudisa vhutshilo i vha tshi khou ri gudisa vhutshilo uri ṋa musi riṋe ri tshi khou zwi vhona hezwo zwithu zwi tshi kho itea kha TV ro vha tshi khou guda uri wa nga ita hetshi tshithu zwi amba uri vhutshilo hau hu ḓo vha nga heyi ndi. Ndi vhona i tshi ri gudisesa zwithu zwinzhi utshi nga sedza dzi program dzo no fana na vho uya jola nine nine dzine vhathu vha vha vha tshi kho sa khou fhulufhedzea kha vhathu vhavho, zwino ndi vhona uri dzi vha dzi khou ri gudisa zwinzhi sa vho xrepo ndi vhona uri zwi vha ri kho guda zwinzhi kha hedziḽa programm nga maanḓa.

Ee ndi pfha uri arali ḽaiburari ya hune nda dzula hone ya ya ya khwinifhadziwa ndi fhethu hu ne nda nga dzulela u ya tshifhinga tshoṱhe ndi nga fhethu hu ne nda nga dzulela u yo vhala hone arali ndi tshi khou pfha uri ndi khou ṱoḓa u vhala. Ndi fhethu hu ne nda nga ya u shumela hone arali ndi kho pfha uri ndi kho ṱoḓo shuma ngauri hu ḓo vha hu na Wi-Fi ya khwine ine na musi arali u kho ṱoḓa u shumisa internet u a kona u shumisa, sa musi ri khou zwi ḓivha uri ano maḓuvha dzi data dzi kho ḓura. Zwino arali u kho to ḓi rengela dzi data hu ya swika hune wa wa to limit uri u khou shumisisa hani internet ngauri a u kho kona u swikelela dzi data dzine dzavha dzi kho ṱodea. Zwino arali ḽaiburari ya hune nda dzula hone ya khwinifhadzesiwa ndi pfha ungari ndi hune nda nga takalela u vha hone tshifhinga tshinzhi.

Ndi pfha ungari nda tshi nga takalela u amba nga vhu ḓiimiseli ha vhaswa, vhu ḓiimiseli ha vhaswa kha maḓuvha a zwino kha tshifhinga tsha zwino ngauri huna hunzhi hune nda kho vhona ungari vhaswa a vha khou kona u ḓi imisela hone, hu na hunzhi hune nda vhona ungari vhaswa a vha kho avha kho to kona u ḓi ima imele na musi arali ri kho tenda uri mishumo ikho konḓa fhedziha vha nga kona u ḓa vha ya vha ḓi ima imele vha thoma mabindu o yaho nga u fhambana. Vha a ṱanganyisa mihumbulo vha tshi ita zwithu zwa khwiṋe, zwino ndi pfha uri nda tshi ḓo tama u amba nga tshiṅwe nda tshi ḓo tama u amba nga iyo thero u ri sa vhaswa kha rivhe vhathu vha ḓiimiselaho ngari zwa zwino ndi kho vhona ungari vhunzhi ha vhaswa vha khou balelwa u ḓi imisela vhakho balelwa u ḓi ima imela, ndi pfha ungari ndi zwa ndeme uri vha kone u vha wana ṱhuṱhuwedzo kha hovhunoni vhutshilo sa musi vhu so ngo to leluwa.

Ndi vhona ungari ndi zwa ndeme not uri tshivenḓa fhedzi, ndi vhona unga ndi zwa ndeme kha nyambo dzoṱhe ngauri hu na vhaṅwe vhathu vhane vha balelwa u pfha dzi mini nyambo fhedzi wa wana uri vha na dzangalelo ḽo ri vha khou ṱoḓa u u u u vhona matambwa hayo kana vha kho ṱoḓa u pfesesa zwine zwa kho itea. Zwino nṋe ndi vhona ungari ndi zwa ndeme uri muṅwe na muṅwe a songo pfha a tshi tonga o xela kana a tshi a a pfhe tonga a huna muthu ane a khou vha na ndavha naye. Zwino nṋe ndi vhona u nga ri ndi zwa ndeme ro lavhelesa uri na vhakegulu uya wana uri mukegulu u ḓivha luambo lwa hawe fhedzi ha ḓivhi luṅwe luambo fhedzi na ene u kho ṱoḓa u mvumvusea nga matambwa maṅwe, zwino hi uri na ene a kona u ḓi wana a tshi khou pfha zwine zwa kho itea a khou pfha zwine zwa kho ambiwa ndi vhona u ngari ndi zwa ndeme uri luambo holo lu vhe hone.

U tou amba ngoho a thi thu vhuya nda vhona dzi muvi kha netflix kana kha showmax, ndi zwithu zwine athi nazwo hezwo.

Ndi vhona unga vhanga tikedza vhana vhane vha khou guda hayani nga u a rengela ṱhoḓea dzoṱhe dzine dzavha dzi kho ṱoḓea dzi no nga dzi tablethe na dzi data kana vho to renga Wi-Fi.

Ndi to lavhelesa uri na khamusi arali ndi kho tea u to tama u vhona tik toko sa tsumbo, ndi ya thoma nda lavhelesa uri na datha dzanga dzi ḓo tenda arali dzi sa tendi zwi amba uri ndi a tenda uri hedzo datha ndi dza u shumisa zwithu zwa ndeme nga u tsheka dzi email.

Muṋetshedzi wa mobile network ane nda vhona a tshi nṋea ndeme ya khwine ya datha, ndi vhona ungari ndi telkom.

Hai a thi thu vhuya nda vha na thaidzo yo no nga heyo, a thi thu vhuya nda vha nayo heyo thaidzo ya u sa ṱavhanya u vhonala ha datha.

Hu na mbekanyamushumo dza Afurika Tshipembe dzo eḓanaho kha puḽatifomo ya matangwa ine nda i funesa Skeem Saam tshi tamba kha SABC 1.

Hai ndi vhona zwi songo fanela uri data hupfi dzi na u tshinyala, ngauri nṋe athi muthu ane a shumisesa data tshifhinga tshinzhi a thi shumisesi data.

Ee ndi takalela u ṱalela mimuvi ndi na vhaṅwe vhathu, ngauri a thi tuvha muthu ane a kona u pfesesa mi muvi nga maanḓa, zwino ndi funesa u i ṱalela musi ndi na vhaṅwe vhathu, ndi ndoṱhe a thi koni.

Luambo lune nda lu funesa u lu ṋanga musi ndi tshi kho ṱalela zwire kha matangwa ndi luambo lwa english lwa tshikhuwa.

Ndi zwa uri, muthu muṅwe na muṅwe a kone u vha, u dzhena kha system i si na mathada.

Ndi vhona u nga ri mbekanyamushumo dza u seisa dzapo dzi khwiṋe u fhira dza dzitshaka, ngauri u vha u tshi kho kona u pfesesa zwoṱhe zwine zwa khou itea ngauri dzivha dzi dza hanefho kha vhupo vhune wa bva kha vho.

Nṋe ndi ṱam ndi ṱalela mitambo ya ndeme fhedzi kha inthanethe.

Hai a tha thu vhuya nda shandukela kha muṅwe munetshedzi wa dzi founu nga nwambo wa uri datha yanga i ya ṱavhanya u fhela.

Hayi a thi a thu vhona phambano kha mbadelo dza u ḓa dza data vhukati ha vha ṋetshedzi.

Nḓila ine nṋe nda i takalela ya u ḓadza data yanga ndi u shumisa app nga maanḓa, nga maanḓa kha network ya vodacom, fhedzi kha nethiweke ya telkom nga uri ndi na telkom, ndi funesa ussd.

Hayi a thi a thu vhona mbekanyamushumo ya luambo lwa hashu yo bvelelaho kha dzi puḽatifomo dza matangwa zwe zwino.

Hai a thi a thu vhuya nda ḓi pfa ndi songo tsireledzea kana ndo fhurwa ndi tshi shumisa dzi puḽatifomo dza inthanethe.

Nyeletshedzo dzine ndavha nadzo ndi dza uri vha nethiweke kha vha lingedza uri vha ite uri data dzi songo ḽesa nga maanḓa, ro sedza uri vhathu vha nga si kone u dzula vha tshi khou swikelela data tshifhinga tshoṱhe.

Hai a thi thu ḓivha uri ndi nga kwamana na nnyi kana nda ya nda vhiga ngafhi arali muthu a khou shumisa luvhi mafhungo anga a vhune kha inthanethe.

Ndi sedza dzina ḽa muvi uri ḽi kho amba zwifhio likho amba zwine nda nga zwi pfesesa na, ḽi khou pfala na dzina ḽa hone ḽi khou pfala ḽi na ngudo na.

Hai a thi thu vhuya nda shumisa ndela dza ipfhi dzi ngaho ye guguḽu kana siri, thi thu vhuya nda dzi shumisa.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa ngauri mi muvi i ngavha na zwinzhi zwine ya ri gudisa zwone kha vhutshilo ha zwino.

A thi tu vha na nḓivho khulusa ya uri zwi ngavha zwi tshi kwama hani, fhedzi vho ndi ndi humbula ungari arali u tshi amba nga luambo lwa hau kana lune wa lu konesa zwi u ṋea fulufhelo nga maanḓa. Kana u tshi kho vhona thekinoḽodzhi i na luambo lwau zwi u ṋea fulufhelo lwa uri u kone u i shumisa.

Ee, u ya nga ha nṋe nga muhumbulo wanga ndi vhona u ng ari ndi tshiṱori.

Ndi nga shumisa dzi puḽatifomo dzi ngah vho YouTube na vho TikTok na vho Facebook uri ndi kone u wana vhatevheli vhanzhi.

Ee, ndi Facebook ro lavhelesa uri Facebook ano maḓuvha i khou badela arali u tshi khou poster zwithu zwa khwiṋe.

Yo ita yo zwi leludza, yo ita uri zwi vhe khwine ngauri a ri tsha tou ṱanganesa fhedzi ri a kona u amba kha zwi kha nyanḓadzamafhungo heyo.

Ee, nyanḓadzamafhungo, puḽatifomo ya nyanḓadzamafhungo ine ya nthusa ndi Whatsapp ngauri yo leludza zwithu, wa ḓi kona u founela muthu hanefhaḽa kha Whatsapp kana wa ḓi ita voice note kana wa tou ṅwala mulaedza. So ndi vhona yo leludza nga maanḓa ngauri a ri tsha tou renga dzi airtime ri tshi renga dzi minetse, ri a tou amba hanefhaḽa.

Hai, a thi thu vhuya nda dzhia tshifhinga tsha u awela limi na luthihi.

Ee, ndi vhona yo leludza yo leludza, yo khwinisa vhudavhidzani ngauri a ri tsha tou ita u renga dzi airtime wa ḓi amba hanefhaḽa kha Whatsapp kana Facebook and dziṅwe Facebook dziṅwe netiweke dzo leludza ngori na musi u si na data wa ḓi kona u amba na muthu hanefho hune wa khou ṱoḓa amba naye.

Ee, ndi uri u kone u ḓiṱhogomela hafhaḽa kha nyandadzamafhungo u songo sokou ṅwala zwithu zwiṅwe na zwiṅwe na zwine a u ngo tea uri u zwi ṅwale.

Mushumo ndi wa uri, ri kona u davhidzana na vhathu, ri a kona u vhona mafhungo, ri a kona u dzula ri updated nga nyanḓadzamafhungo.

Ee, ndi a tevhela zwigwada zwapo zwa tshitshavha kana zwapo zwa nyanḓadzamafhungo ya matshilisano. Vha ṅwala nga ha zwine zwa khou itea kha vhupo honovho vhune ra dzula khaho.

Ee, vhupfhiwa hanga ndi havhuḓi nga maanḓa uri zwi ḓo ita uri na vha si na dzi TV vha kone u dzula vha tshi khou ḓivha mafhungo a hune vha khou dzula hone uri hu khou itea mini.

Hai a thi a thu vhuya nda ṅwala zwithu zwe kha nṋe nyanḓadzamafhungo ya matshilisano zwe zwa vha zwi khou ḓivha.

Ee, zwine nda si takalele u zwi sika nga maanḓa kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ndi ndi dzi nndwa.

Ndi funesa nga maanḓa u kovhelana ha zwifanyiso kha inthanethe, ndi vhona hu zwone zwo leluwaho.

Hai, hai a thi thu vhuya nda shumisa zwishumiswa zwa u dzudzanya zwa kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano.

A hu na khaedu dze nda vhuya nda ṱangana nadzo na luthihi ndi tshi khou lingedza u alusa tshifanyiso tshanga.

Hai, hai, na luthihi.

Zwine nda zwi takalela ndi uri hu ya vha na zwine muthu a kona u guda zwone kha zwezwo zwine mafhungo ane a vha o ṅwaliwa kana kha vhupfhiwa honovho vhune ha vha ho ṅwaliwa.

Hai, hai, na luthihi thi thu vhuya nda ḓiwana ndi khou shuma na muṅwe muthu kha hezwo zwithu.

Hai, a hu na zwine nda dzudzanya ndi ḓi sokou ṅwala zwezwo nga tshetsho tshifhinga tshine nda pfha ndi khou funa.

Hai, ndi zwine nda vha ndi khou vhona zwi kho itea shangoni zwi a kona u mpha maipfhi ane nda nga kona u a ṅwala.

Awara awara dzine nda dzi fhedza nga ḓuvha ndi nga tou ri ndi awara dza thene ndi kha epe dzedzo.

Hai, ee dzi ḓi vha hone dziṅwe app dzine nda dzi shumisa ee dzi ḓi vha hone.

Hai, hai, a zwa thu vhuya zwa thithisa u eḓela hanga kana mushumo wanga.

Zwiga zwe nda zwi vhona ndi uri u ya vhaisala maṱo arali u tshi khou dzula wo lavhelesa tshithu tshine tsha vha na light.

Hai, na luthihi a thi ḓi vhoni mulandu, a thi ḓi vhoni mulandu ngauri zwi a nthivhela kha musi u khou wana u khou ita zwithu zwo bvaho.

Zwi ne nda takalela u zwi ita ndi u kiḽina.

Hai, hai, na luthihi a thi a thu vhuya nda ḓi pfha ndo rali fhedzi ndo no vhuya nda ḓi pfha ndo ndo neta fhedzi ndo lavhelesa khomphyuthara.

Ee, ndi a vha ṱuṱuwedza uri vha songo tou vha vhathu vhane vha dzula vho lavhelesa tshikirini tshifhinga tshoṱhe ngori zwi a dina.

Tshifhinga tsha tshikirini ndi tsha mushumo, ndi tsha mushumo, a si tsha ḓimvumvusa lini.

Ndi nga lingedza u awela kha zwikirini na zwishumiswa ngauri zwiṱitshi ya swikelela hune zwa u vhaisa maṱo, wa wanala kha musi maṱo a si tsha vhona zwavhuḓi.